Maungo a tshwanang jaaka apole, banana, dipiere, namune di ka tokafatsa mebele ya bone.

Ke bona go le botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone ka gonne ba lelapa ke bone ba itseng se o bagodi ba bone ba se ratang le se o ba sa se rateng. Ba lelapa ke bone ba itseng dijo tse di tshwarang mogodi sentle, ba itse sengwe le sengwe ka ga makoa a batsadi ba bone.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela bagodi ke tsa go tshwana le gore a mogodi o ja sentle? A mogodi oa tlhokomelwa? A mogodi wa tlhatswetswa? A mogodi o fiwa dijo ka tshiamo? A mogodi wa tlhapisiwa? Mme le gore a mogodi o fiwa tlotlo e ae tshwanetseng.

Ka go nna bopelotelele le batsadi ba rona, go se bakgalefele le go ya le bone ka bonya ka bonya. Le go ba reetsa sentle se o ba se batlang le se o ba sa se batleng.

Ke akanya gore lelapa le setšhaba le na le seabe sa go etsa ka natla gore bagodi ba rona ba tlhokomelwa ka tshiamo le gore ba ja maungo le dipilisi tsa bone ba di nwa ka nako gore ba se tlhagelwe ke sepe se se sa siamang.

Mo tikologong e ke leng mo go yone ditirelo tse di tlamelwang bagodi ke gore ga ba tshwanela go fola mela fa ba ya kwa sepetlele le fa ba ya kwa dibankeng. Mme le kwa mabenkeleng a a rekang dijo kgotsa diaparo, ba fiwa tšhono ya ntlha go thusiwa.

Mafelo a ke a itseng ao bagodi ba isiwang ko go o ne ke mafelo a tshwanang le a bagodi ba ba sa kgoneng go itirela sepe mme a duelwa. Ba tsaya karata ya mogodi ba mo golela ba reka dijo, ba mo rekela sengwe le sengwe se o a se tlhokang.

Mafelo a bagodi ba .

Ke akanya gore phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe e ama botshelo jwa batsofe ka tsela e e siameng, ka gonne batsofe ba le bantsi ke bona ba tlhokomelang bana ba bone. Ka fa ikonomi ya rona e se na mebereko e le mentsi, e thusa bagodi thata ka gonne ba patela di inšorense, ba reka dijo, ba thusa le bana ba bone le ditlogolwana tsa bone ka o ne madi a phenšene.

Le ka dira ka go tsamaya ntlo le ntlo mme le batle motlhokomedi wa mogodi mongwe le mongwe kapa motho yo a tshwereng karata ya mogodi le mo kope go ka bona madi a phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe.

Ke akanya gore phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama merwalo ya ba lelapa le batlhokomedi ka go ba fokoletsa morwalo wa go reka dijo, wa go patela di-society le wa go patela motlakase le wa go patela metsi. Ka gonne go le gantsi ga se batho botlhe ba lelapa ba o ba berekang kapa batlhokomedi.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le masome a le thataro. Mme ke ka ntlha ya fa dingwaga tseo go le thata go ka bereka, go itirela.

Ee, re ka etsa thulaganyo le ba lefapha la pholo gore ba tsamaise di-ambulance mo motseng go tsena matlo a bagodi ba sa kgoneng go fitlhelela kwa sepetlele.

Batho ba ba tsofetseng ba ba sa kgoneng go fitlhelela dipetlele ke nagana gore re ka buisana le ba lefapha la pholo go ka etsa ma-nurse a a tla tsamayang ntlo le ntlo go tlhola bagodi ba o ba sa kgoneng go fitlhelela kwa dipetlele. Jaaka di-care givers, ba tsamaye ntlo le ntlo mme ba lebelele thuso eo bagolo ba e tlhokang, fa ba sa kgoneng go ba thusa ba boele kwa morago ba kope ma-nurse ba ye kwa ntlong eo ba kgone go thusa mogodi oo.

Mo ke dulang teng ga go kgakala thata le fa sepetlele mme ditirelo tsa bone go ya ka gore go bereka babereki ba fe. Babereki ba farologana ka mekgwa ya bone, go na le ba ditirelo tsa bone di leng ka potlako, go na le ba ditirelo tsa bone di tsamayang ka bonya.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhe kwa mekhukhung ka ntlha ya fa bangwe ba ba dulang ba le esi, ba o ba se na ng tlhokomelo.

Malwetse ao ka bonang kalafi kwa tleliniking ke bolwetse jwa sukiri, bolwetse jwa tlhaloganyo, bolwetse jwa TB, bolwetse jwa kankere. Mme go malwetse a le mantsi ao ka fitlhelelang kalafi ya yone kwa tleliniking.

Fa tleliniki e le kgakala baagi ba amega thata ka ntlha ya fa ba tlhoka sepalangwa sa go ka fitlhisa molwetse kwa bookelong. Mme ne go ka nna botoka thata fa go ne go ka rulaganywa ambulance ya go tsaya molwetse kwa lelapeng ya mo fitlhisa kwa tleliniking

Fa go se na melemo kwa tleliniking bongata ba nako ba re raya ba re reithekele dipilisi kapa melemo kwa mabenkeleng a ditlhare tse di fodisang.